Enye yezinto engizithandayo ukuzivocavoca futhi ngiyithokozela kakhulu ukwabelana ngohambo lwami lokuzivocavoca ezinkundleni zokuxhumana. Ngaqala ngokulandela inselele yokuzivocavoca engiyithanda kakhulu nginokungabaza ekuqaleni kodwa ngaqhubeka ngazama, futhi ngaqala ukwabelana ngentuthuko yami masonto onke. Loku kwangisiza ukuthi ngihlale ngikhuthazekile, futhi kwangigqugquzela nokuthi ngigqugquzele nabanye. Noma ungakaqali noma ungazithembi, ukwabelana ngohambo lwakho kungasiza ukuthi uqhubeke futhi uxhumane nabanye abanentshisekelo efanayo neyakho.

Ngikhumbula ngesikhathi ngidlala nabangani bami kwabamnandi kakhulu kodwa kwathi sekufanele kube nomnqobi, angizange nginqobe. Ngaqala ukuzizwa ngidumazekile kodwa abangani bami bangikhuthaza, bangitshela ukuthi ngizame futhi ngoba bengiseduze kokuwina. Lokho kwangenza ngazizwa ngingcono futhi ngakujabulela ukudlala nabo kakhulu ngoba babengabangani abahle nabakhuthazanayo.

Izikolo kufanele zibeke uxhaso lwezemidlalo labantwana endaweni ebonakalayo. Kufanele kube nemidlalo ehlukahlukene efana nebhola, ithenisi, ukugijima nezinye ukuze abafundi bakwazi ukukhetha loko abakuthandayo. Izikole zingaxhasa ngokuthenga izinsiza, ukuqasha abaquqisi bezemidlalo kanye nokuhlela imincintiswane yamabanga ahlukene. Loku kungasiza ekukhuleni kwentsha enempilo, enokuzethemba, futhi enamakhono okusebenza neqembu.

Imidlalo eminingi yesintu iqukethe izindaba, yizingoma nemikhuba ehlobene namagugu okhokho. Imidlalo yesintu ihlobene nezenzakalo zomlando noma namaqhawe. Imidlalo yesintu ivame ukudlalwa ngamaqembu ukuqinisa ubuhlobo phakathi kwamalunga omphakathi. Eminye imidlalo yesintu ifundisa amakhono abalulekile njengokucabanga, ukushesha, nokuxazulula izinkinga. Imidlalo yesintu iyindlela ejabulisayo yokuchitha isikhathi futhi iqinisekise ukuthi amasiko akagcini .

Imidlalo eminingi yesintu iqukethe izindaba, izingoma nemikhuba ehlobene namagugu okhokho. Eminye imidlalo yesintu ihlobene nezenzakalo zomlando noma namaqhawe. Imidlalo yesintu ivame ukudlalwa ngamaqembu okuqinisa ubuhlobo phakathi kwamalunga omphakathi. Eminye imidlalo yesintu ifundisa amakhono abalulekile njengokucabanga ngokushesha nokuxazulula izinkinga. Imidlalo yesintu iyindlela ejabulisayo yokuchitha isikhathi futhi iqinisekisa ukuthi amasiko awagcini ngokukhunjulwa kodwa futhi ayagujwa, futhi aphilise izizukulwane ezintsha.

Uma ngibuka ingane yami idlala ibhola bese ngibona enye ingane ihlasela ingane yami enkundleni, ngizizwa ngixubene. Ngiyathokoza ukubona ingane yami ijabulile uma udlala ibhola kodwa ngesikhathi esifanayo ngiyakhathazeka uma ngibona ihlaselwa. Ngizama ukuhlala ngizothe futhi ngibheke ukuthi isimo siqhubeka kanjani. Ngikulungele ukungenelela uma kudingeka. Ngifuna ingane yami izizwe iphephile futhi isekelwa, kuyilapho izofunda ngokubhekana nezinselelo.

Zizobe zingijabulisa kakhulu lezi ndaba. Ukushintsha umsebenzi wami engiwuthandayo, njengokubhaka noma ukwenza izinto zobuciko kube yindlela yokwenza imali kungangenza ngizizwe ngigcwaliseka kakhulu. Kuzobe kumnandi ukwenza into engiyithandayo futhi ngithole imali ngayo. Ngiyobe ngizizwa nginamandla futhi nginethemba ngekusasa lami lezizimali.